Ukubaluleka kwemvunulo kubaluleke kakhulu ngoba uthi uma uzigqokile uziqhenye ngamasiko akho nemvelaphi yakho. Kubalulekile kakhulu uma usugqokile lapha uzisho ukuthi mina ngiwumZulu. Kubalulekile kakhulu ukuba nemvunulo yakho.

Uma ngihlangana nomuntu okhuluma olunye ulimi, ngiyaye ngithande ukuthi, akhulume nami lo limi khona nami ngizokwazi ukulazi. Ngiyathanda ukuthi ngifunde amanye amalimi uzinye izizwe. Ukuthi uma ekhuluma nami nami ngizokhuluma naye. Ile ndlela esifundisana ngayo amanye amalimi.

Intokazi yomZulu emenywe emcimbini wasenkampanini, lapho uzizwa edabukile phakathi kokugqoka lesiZulu, nokuthatha izembatho zasentshonalanga. Ya, akukho kuhle kakhulu ukuthi uzihlanganise, ngcono uma ufake ezesiZulu, ufake ezesiZulu zodwa. Uma ufake ezaseNtshonalanga uzifake zona zodwa.

Ukuthuthela kwenye indawo lapho okungakhulunywa khona ulimi lakho, kungakwenza ukuthi uzizwe ukhumbule kakhulu ekhaya. Futhi kungaba ngcono uma ungahlangana nabanye abantu bekwelinye bangakini uzokhona ukuthi ukhulume nabo.

Kubalulekile kakhulu ukuba yingxenye yomphakathi odonsa kanzima ukulondoloze imikhuba yakho yokukhuliswa komntwana womfana, ngoba kumele akwazi umthetho obekiwe ukuba benza kanjani abesiko langakubo.

Kube nzima kakhulu ukuthi sizwane nomuntu omunye okhuluma olunye ulimi. Kodwa-ke ngenxa yokusebenzisa izandla futhi-ke, njengoba sekunethekhnoloji, sesiyakhona ukuthi angibonise ukuthi, ufuna ukuthini nami ngimphendule ngaloko.

Thina sisebenzisa umculo kakhulu ukuzibika ngokolimi lwethu kwasendlini, ngokwesiko lasendlini. Yindlela esizichaza ngayo.

Indlela esibheke ngayo ukuthi, bonke abantu besilisa bazolulekwa ngendlela yabo, balulekwa omunye onolwazi kakhulu ngendlela yabantu besilisa.

Kubalulekile kakhulu ukuthi sizazi izingoma zethu, ilakho okusihlukanisayo okusichazayo futhi ukuthi singabo limi luphi. Izingoma nezingoma zehlukile ngamasiko.

Ukudlala indima ukuze izingane zingakhohlwa usiko lwazo ukuba, endlini akukhulunywe lona lo siko lwazo ukuba noma sebafike emadolobheni bangakhoni ukuthi babone eminye, amanye amasiko akwezinye izindawo, bese bazowathatha bawenze awabo. Kubalulekile ukuba uma usabakhulisa basesebancane, balazi usiko lwabo.

Ukuyocela isihlobo esihle kusho ukuthi uyocela ukushada lapho kulowo muzi lowo osuke ukhethile kuwo.

Izitayela zemfashini zasemazweni aphesheya, zinethonya kakhulu. Kepha-ke thina ngoba siyazazi ukuba singamaZulu, siyayazi imvunulo yethu. Yebo singazigqoka lezi ezangaphesheya, kepha-ke uma sekuthiwa kuyavunulwa, sivunula ngezethu.

Imindeni esedolobheni iyawagcina kahle amasiko wazo, amasiko ngoba ngesikhathi sokuvunula, siyazi ukuthi kumele sivunule sigqoke ini. Ukuze sizozibonakalisa ukuthi singobani.

Ogogo nomkhulu banendima enkulu ukuyidlala ukuba bakhulise izizukulu, futhi baba negalelo ekudluliseleni bamasiko esizukulwaneni zabo.